Ukuhlela uhambo oluya eGoli ngebhasi kubalulekile ukuqala ngokuhlela kahle izinsuku zakho. Okokuqala, qinisekisa ukuthi uhamba ngezikhathi ezithile ezivunyiwe, futhi uhlole izibuyekezo zehhovisi lokuthenga amathikithi, ukuze uqinisekise ukuthi uthole indawo. Hlela ukudla okungaphansi, okuhlanganisa iziphuzo, izitsha ezilula, nemishwalense uma idingeka. Phuza amanzi, gqoka izingubo ezikhululekile, futhi uqinisekise ukuthi unezinto zakho ezibalulekile ezifana ne-ID, imali, nemithwalo efanele. Ukulala kahle ngaphambi kokuhamba kuzokwenza uhambo lube lula.

Ngicela ukuthi uhlise isivinini mshayeli. Sihlala sithukile, futhi sizizwa singaphephile lapho uhamba ngesivinini esikhulu kangaka. Siphila nobungozi, futhi akusizi ukushesha kangaka. Sicela ukuba uphendule kancane ukuze sonke sibe nokuphepha, hhayi kuphela wena kodwa nathi bonke abagibeli. Sicela uqaphele ngoba impilo yethu ibalulekile.

Ngiyavuma ukuthi lesi sinyathelo sihle kakhulu, njengoba kuqinisekisa ukuthi abantu abavikeleke kahle uma kuvela umonakalo ngenxa yizimbobo ezinkulu emgwaqweni. Lokhu kuveza ukuzibophezela kwenkampani zomshwalense ekuthuthukiseni izimo zokuphepha zomphakathi. Ngicabanga ukuthi ezinye izinkampani zomshwalense kufanele zisebenzise le ndlela, ngoba kuzoba nomthelela omuhle kumphakathi, futhi kuqinise ubudlelwane phakathi kwezinkampani nabathengi. Lokhu kuyisibonelo esihle sokukhathalela amakhasimende.

Uma umuntu efuna ukuvula iwindi eliseduze kwakho, kodwa wena ungafuni, indlela enhle eyokuphatha isimo, ukuze kungabi nezinxushunxushu. Ukukhuluma kahle nangokuzithoba, ungathi, ngicela uxolo, kodwa ngiyagodola, ngingathanda ukuthi iwindi livalwe. Lokhu kuzobonisa ukuthi uyahlonipha isicelo somuntu, kodwa futhi uphinde ucacise izidingo zakho ngendlela ethokozisayo. Kubalulekile ukugwema ukucasuka noma ukucindezela, ukuze kube nokuxhumana okuhle phakathi kwenu. Uma kukhona okudingekayo ukuze kuhlaliseke, cela ukuthi kuvulwe kancane nje noma ukuthi kube nohlelo oluthile lwezidingo zakho.